Batho ba ba kgonang go dirisa dikadimo tsa madi go di duela ka ditumalano tsa kgwedi le kgwedi ga gona le madi a mangwe a pegelo mo godimo go yaka ditumalano tseo ebile dikoloi tsa bogologolo di ka duelwang ka selekanyo se e leng gore e ne e le ka ditumalano tseo ebile mo adima a ne a neelwa madi ao.

O ka thibela go tswalela ga akhaonto ya gago ya tshepe ka go netefatsa ge e na le madi a a lekaneng a e leng gore morokotso o tla tsengwang mo akhaontong ya gago ya tsheka ka kgwedi le kgwedi ke o lekaneng ebile e dula e na le madi ka dinako tse tsotlhe.

O tlhoka ga o dira kopo ya sekoloto o bale melao le melawana mengwe le mengwe e e ka tswang e kwadilwe mo tumalanong kana kgatiso tumalano e e tla be e le magareng ga moadingwa le moadimi. Ka ga jalo seo se tla nna botlhokwa mo tsamaong ya nako gore o kgone go itse melao e o ikamaganetseng nao ga o ne o dira kopo eo ya madi.

Ke nagana gore go le gantsi ka mabaka a le mantsi a akaretsang go ka samagana ga botlhokathuso ya potlako ya ditšhelete, ebile go le gantsi go tlhoka kitso jaaka ga ditlhwatlhwa tsa madi a ba tlabe ba tsenya kopo ya go adima.

Gore gona le bontlha bongwe jwa madi a a duelwang, a a tsewang mo tuelong ya modiri, ebile go na le bontlhabongwe jwa madi a a tsewang kana a a duelwang ke mothapi go ka kgobokanya go dira madi a letlole leno la UIF.

Thulaganyo tsa thusa kalafi tse o ka di bapisang di ka akaretsa batho ba dingwaga tse di rileng tse e leng gore ba lekanyediwa selo se se lekanyetsweng sa go ka duelwa ga madi a di inšorense. Kalafi le ditshenyegelo tsa madi a o tla ba o tshwanelwa ke gore o tla duela ka nako o ebile gape o tla tshwanela ke gore gape o ele tlhoko nako eo o tla go dirang kitsiso ya ga o ka tlhoka madi ao gore e tlile go nna nako e kana kang pele ga o ka iponela madi a o tlileng go dira kopo ya one.

Go ka ama thata thulaganyo ya nako e telele ka gore go tlile go nna le diphetogo tse dingwe tse di diragalang mo tsamaong ya nako, go ya yaaka ga go na le madi a tsenang a e leng gore ke tlile go ama madi di a e leng gore a fitlhela. Sa ntsane go tlile go nna koketso mo godimo ga madi a o mme seo se ka go dira pharologanyo go na le ko tshimologong ya madi a a neng a beeleditse.

Go ela tlhoko tsa botlhokwa ka gore ke madi a le kana kang a a tlileng go amega kana a a tlileng go arolwana mo mading a o a tsewa ke banka ka go yaka ditumalano tsa yona di fetogile mo tsamaong ya nako ebile le go ela tlhoko gore mo isagong go tlile go ama thata jang ditšhono tsa gago tsa gore o kgato o tle go beeletsa gape mo bankeng eo.

ranta bo bontsha gore ikonomi ya Aforika Borwa e a gola ka go bona ga bona le pono kana bona le kgolo e e namatshang ga re e bapisa le madi a dinaga tse dingwe, mme seo se re bontsha gore ikonomi ya rona e a gola ebile e dira sentle. Gore ke re yalo ke ka gore ga re iponela dithekiso tsa dinaga tse dingwe go tla ko nageng ya rona, ga ranta ya rona e dira sentle go na le dinaga tse dingwe, ke gone mo re ka reng ikonomi ya rona e a gola.

Selo sa ntlha re tshwanetseng gore ba tlhokometse gore madi a ba tlileng go go adima ke a kana kang, ebile ba tla kgona go a duela mo nakong e kana kang. Mme le gore ka dinamane tsa madi a o a tla nna bokae ebile le gore a mme ba mo maemong a a siameng ya gore ba ka kgona go duela kgwedi e nngwe le nngwe go ka madi a batla be ba nna le one, a ba e leng gore ke a e leng gore ba a bona ga kgwedi e nngwe le e nngwe e ya ko bokhutlhong.

Ditlhokego tse e leng gore o tla tshwanela ke go nna le tsone, ke gore o tshwanetse o bo o na le letseno le le tsenang kgwedi e nngwe le e nngwe ko akhaontong eo. Ebile o tshwanetse o itse gore madi a o tsenyang ko akhaontong e o ka kgona go a fitlhelela ka nako nngwe le nngwe e o a batlang ka yone. Ebile go tshwanetse go nna le selekanyo sa madi a e leng gore o a tsenya mo akhaontong eo.